Letsatsi la setso kgotsa la ngwao boswa ke letsatsi le le botlhokwa ka gore re ithuta ditso le meetlo e e farologaneng. Nna letsatsi la setso ke le keteka le ba lelapa lame le balosika ga mmogo le baagisane ka go gopola seabe se bonkgono le bo ba na leng sone mo matshelong a rona. Re a tlhaba, re dire bojalwa jwa Setswana, re letse mmino wa setso gonne monate. Dingwao di farologana ka gore o wa lotso lefeng, jaaka nna ke le moTswana ke keteka ka Setswana sa gaetsho. E re gakolola ka gore re sa lebala ko re tswang teng.

Meaparo e mengwe ya baTswana e ba ka e aparang kwa ntle ga ditshega le diope ke matsela a mateisi a a farologaneng ka mebala le mekgabiso ya diphologolo jaaka re ana diphologolo tse di farologaneng. O ka tsenya gape le dibaga, wa rwala tuku ya mekgabiso ya Setswana. Borre le bone ba ka apara dihempe tse di na leng mekgabiso ya Setswana, ba rwala le dihutshe tsa matlalo a ditholo.

Dipina tsa kobamelo ke dipina tsa semowa, seabe sa tsone mo tumelong ya me ke gore di tsosolosa motho yo o ka fa teng, tota dipina tse ke thapelo mo go nna. Di golagana le setso sa me ka tsela ya gore setso se nthusa gore ke sa lebala ko ke tlhagang teng, fela jaaka dipina tsa bodumedi di nkgolaganya le mmupi wa me ka go dira gore ka nako tsotlhe ke nne ke mogopola. Mo botshelong jo re tshelang mo go jone re tlhoka tsone dipina tse ka gore ke tsela e nngwe ya go golagana le mmupi ka go kopa kgotsa ka go leboga kgotsa le ka go mo rorisa.

Thekenoloji jaaka mabenkele a a mo inthaneteng le di tirelo tsa maeto a dikoloi, di ka oketsa le go fokotsa tlhwatlhwa ya go tshela mo toropong. Fa mabenkele a mo inthaneteng a ka nna le tlhwatlhwa e e kwa tlase le go nna le phitlhelelo e e ya dithoto, gape a na le seabe mo go oketseng ditshenyegelo tsa thomelo le go nna le pharakano e e pitlaganeng. Ditirelo tsa maeto a dikoloi mo letlhakoreng le lengwe di ka nna le tharabololo e e tlhwatlhwa tlase go feta dithekisi tsa setso kgotsa dipalangwa tsa botlhe, mme gape di oketsa tlhokego ya go ema le go ka nna le seabe mo pharakanong.

Kakanyo ya me ke gore go botlhokwa gore mo lapeng le ga go na le mosadi go nne le mme yo o thusang, lebaka la me ke gore ga go sa tshwana le dinako tsa pele ka nako e mme o neng a dira sengwe le sengwe a le esi mo ntlung. Dinako tsa go ne jaanong jaana basadi kgotsa bo mme ba malapa ba na le di-career ba a dira. Jaanong ke ka fao ke dumelang gore go botlhokwa gore go nne le mme o o thusang mo lapeng, ka gore mosadi a ka seke a ya kwa tirong ya re gape ga a tswa tirong a tshwanelwa ke gore a apeye, a kolomake, a tlhapise bana. Seo se ka moketefalela thata.

Dilo tse di tlhokegang mo tirong ya ngwana ga amogelwa ke badimo, go tlhokega bojalwa jwa Setswana, podi, dijo tse di tlileng go jewa, le madi a ka nnang ka dikete tse pedi.

Dipina tsa manyalo gantsi di lemogiwa ka mafoko a tsone le melodi wa tsone o gantsi o tlhalosang dikgang tsa lorato, maitlamo le boitumelo. Dipina tse di tshamikiwang ka letsatsi la lenyalo di akaretsa it's a wedding day, le nna ke nyetswe, setimela se ke malaisa, koko mmatswale, mosadi o mo pila so le tse dingwe.